Mokgotsi ke tshwarehile ha bohloko. Ha ke fihla hae ke moo ke utlwang batswadi ba ka ba njwetsa hore ke tlo nyala. Le nna ke o mong wa batho ba tlo etsetswang arrange marriage. Mokgotsi taba ena e ntshwere ha bohloko, ha ke tsebe hore ke etse jwang? Hobane ke batswadi ba ka nkampane, ke ile ka ba ka dumela ho ba thabisa hobane ke seo ba se batlang. Mare maikutlong a ka le se se etsahalang ha sa ntshwara hantle. Kopa o eletse, o mpontshe hore ke etse jwang?

Nako e ngata batho haba hlomphe meetlo ya merabe e meng hobane ba itjwetsa hore ya bona ke yona e betere feela. Ha ba batle ho utlwisisa meetlo e meng, ba ithute meetlo e mong hore meetlo e meng ba etsa eng? Hobane nakong ya hona jwale, batho ba bangata le bona se ba tlwella meetlo ya bona. Ke ntho o tlo tholang ba nyenyefatsa meetlo ya batho ba bang hobane ya bona ba e siile morao, se ba phela sejwalejwale. Le ha o phela sejwalejwale ha ho bolele hore tlamehile o siye meetlo ya hao morao. Phela sejwalojwalo ka meetlo ya hao, ya heno hobane ke seo o leng sona. O ka se phele lefatsheng o lebetse seo o leng sona. Moetlo ke ntho e kgolo, ke seo seo ha o fihla ka hara batho o tlo kgonang hore ba o tsebe ka sona.

Lebollo ke ntho e lokileng, ke setso se etsahalang setjhabeng sa rona. Lebollo le molaong le loketse setjhaba hobane se tlo ruta bana ba rona ba bashemane dintho tse right-e, tse tlamehileng ba di etse bophelong. Empa lebollo le se molaong ke lona le senyang bana ba rona setjhabeng, le ba ruta dintho tse sa lokang. Ke ka hoo, batho ba bangata se ba bona hore lebollo e se le ntho ya kgale e se tlamehile hore e se ka etsahala Lebollo ke setso, ha le etswa ka setso.

Lepato ke lepato. Lepato re le etsetsa ho feletsa mofu, ha re le etsetse for fashion. Hore o tenne diphahlo tsa mmala o jwang, ha se bothata. Empa ha o tenne diphahlo ka ho hlompheha, o hlompha se etsahalang, ke yona ntho e kgolo. Diphahlo tse tshweu ha ebe di a hlokahala ho tenwa nakong eo di tla tenwa, mare ho tswa ka ba tlo pata mofu le ba habo mofu hore ho hlokahala diphahlo tse jwang?

Ee, eleng ona malamohodu ke yona thatohatsi ya hao, ya ka haholo. O bo a kopanya le bona bohobe. O bo di thola di tjhesa, di le monate, di le ka hara sekotlolo. Ke re di rothisa mathe ho sa fele.

Tjhehe, nna ha ke so o etse mokete o jwalo. Empa ke nahana o etswa ka lebaka la hore ba keteka katleho ya motho o ba mo etsetsang ona. Le ho leboha badimo se ka ha batho ba batsho, Basotho ba etsa jwalo ho bontsha diteboho tsa bona hore ngwana bona o thotse mosebetsi.

Tjhehe, ha ke so rutwe ho bopa ntho ka ka letsopa. Empa ke ikemiseditse ho ithuta le ho ruta bana ba ka, ka ho ka ho bopa dintho ka letsopa.

Matla ao ba ba fileng ona a ba lekane. Ke matla a lokileng hobane hona le marena a mang a sebedisang matla a bona ka ntho tse wrong. Marena a mangata a batla ho busa batho ka tsela e sa nepahalang. Jwale matla ao ba ba fileng ona a lokile ebile a ba lekane.

Mehleng ya pele, batho ne ba sa dumella ho nyala batho ba mala e mong. Empa kasheko ke ntho e lokileng, ke ntho e senang molato. Lerato ha le bolele hore o motho wa mala o jwang? Ha o rata motho, o ka mo rata le mala oo a nang le ona kantle ho pelaelo. Democracy e thusitse haholo ho etsa batho ba phuthulohe ka batho bao ba ba ratang.